Loko u ri karhi u endla vuvekisi etibangi ni le tindhawini to hambanahambana for malembe yo hlaya, or maybe tin'hweti ta makume nharhu tsevu. Mali ya wena ya kota yi tala hi xihatla loko u yi veke for nkarhi wo leha ku tlula loko u yi veke for xinkarhana. So mali yeleyo loko u va u kha u yi vekisa swilo swi for malembe mo karhi, u kota ku va na rifuwo na rifumo ra kahle loko se ku ya hela nkarhi lowu nga ta ve u yi vekise hi wona.

Swi ndzi pfuna hi ndlela leyi, loko ni lava ku hakela tihakelo ta mina hinkwato ni tirhisa selulafoni no no senda kunene. Yi famba yi fika kwala na kwala swa hatlisa, ende swi tlhela swi va safe. Swi kahle ngopfu.

Lexi ndzi nga ta xi tekela nhlokweni xo sungula, i ku langutisa vanhu lava va nga langutisela eka mina. Loko ku ri ndzi na n'wana lontsongo, u ta lava mali na na ku sapotiwa hi mina, mali yo yo n'wi yisa exikolweni. Vanhu lava munhu wo sungula loyi a nga langutisela ka mina a nga a nga na vutihlamuleri, ni nga loko no va ni ri na n'wana hi yena munhu loyi ni nga ta xaxameta yena ku a va vuyeriwa.

Insurance ya vutomi. I i mali leyi i i inshurense leyi u yi tekaka leswaku yi ta sala yi hlayisa vana or vanhu hinkwavo lava langutiselaka eka wena loko wena u nga ha ri kona la misaveni.

I insurance leyi yi u yi tekaka leswaku yi ta sala yi hlayisa vanhu lava va nga langutela eka wena, no sala yi hakela swikweleti leswi u nga swi siya loko u nga ha ri kona laha misaveni.

I ku va swi va olovisela ku ka va nga foli tilayini to leha, no endla swilo va nga jahile va endla swilo loko va nga jahanga.

Ni yes a nga fanelanga kuma mali ya UIF hikuva milawu ya UIF a yi pfumeleli ku nyika munhu mali loyi a nga hlongoriwa hi ku yiva ekhamphanini.

Mina a ndzi ta ku ri hi hi mavonelo ya mina a nga pfumeleriwi ku ya a ya claim-a mali ya UIF hikuva, milawu ya UIF a yi pfumeleleli munhu loyi a nga hlongoriwa ekhamphanini hi ku yiva a claim-a mali.

I miehleketo leyinene hikuva vukorhokeri lebyi khale byo vanhu va ya va ya fola tilayini to leha va teka mali a byi nga hlayisekanga. U nga ya u ya teka mali, loko u famba u hlangana na vanhu va ku tekela mali liya va ku khoma nkunzi. So leswi swa vukorhokeri bya foni byo senga mali hi foni swi hlayisekile hikuva mali yi nghena aka foni ya wena. U nga yi tirhisa nkarhi wihi na wihi lowu u lavaka ku yi tirhisa hi wona. A wu fambi u khomelele mali ya maphepha hi mavoko, mali yi tshama fonini ya wena.

Yi na vunghozi byi khulu ngopfu byo loko u tsandzeka ku vuyisa mali ya vona vamachonisi, va kwata. Va nga ta va ta teka na nhundzu ya wena ya le ndzeni ka yindlu or maybe va ku dlaya.

Swin'wana swipfuno i ku va va ndzi kota ku ni Ku ndzi sendela yona yi ta eka mina hi . or maybe va ya va ya yi va ya va ya ndzi chelela yona ka akhawunti ya mina straight kusuka ebangi.

Swi ta pfuna hikuva vanhu munhu a nga ti kumi a ri ehansi ka ntshikelelo wa swa timali, a tsandzeka no humesa swintsongo, a tsandzeka ndzi hakela bangi. So loko ku ri u ta swi kota ku cinca ka mali leyi a wu fanele u hakela yona n'hweti na n'hweti u ya ka u hakela hi yin'wana leyintsongo ka leyiya u hakelaka ya n'hweti na n'hweti, swi ta ku olovisela leswaku u nga tshuki u ve na ku tikeriwa ka swa timali loko u tshuka u phazamisekile ka n'hweti yo karhi.

Lexi ndzi nga ta endla xona ndzi ta endla leswaku bangi yi kota ku teka mali hi siku leri yi kotaka ku koka mali kusuka eka khadi ra mina ra le bangi, yi ya eka vona hi siku leri hi nga ta va hi twanane ni rona.

Xo sungla lexi lexi a ndzi ta vutisa xona a ni ta ku hi byi hi vusirheleri lebyi byi nga kona ku sirhelela akhawunti ya mina ya le bangi ya foni? Xa vumbirhi a ndzi ta vutisa ku ri loko ko tshuka ku humelele vukungundwani, ivi hi yihi milawu leyi yi fambelanaka na vukungundwani lebyi va nga kona eka akhawunti ya ti-costumer ta vona? Na loko bangi xa vunharhu a ndzi ta vutisa ku bangi leswi kotisa njhani ku vona leswaku loko ku ri na swilo leswi swa vukungundwani leswi lavaka ku humelela ka akhawunti ya .

Swi katsa mali leyi va nga ta ku nyiketa yona, leyi yi nga ta ku pfuna hi nkarhi wa swilahlo.

Swi ta endla leswaku u ti kuma u thyakisiwe vito hi tibanga, u nga ha pfumeleriwi ku lomba mali for malembe mo hlaya etindhawini hinkwato.

xa xa xa vanhu lava ku nga va ku ri ku nyikana mali liyani loko lembe ri hela va ta kota ku akela yindlu tiyindlu or maybe va ti va xava mimovha or maybe swin'wana swa le ndyangwini wa vona kasi xin'wana xikombiso xa kona ku nga va ku ri ku xavelana swakudya swo fana leswi va nga ta phakana loko lembe ri hela.

Muganga wa hala ka hina wu le kulenyana na le dorobeni na ti-taxi ta kalanyana. Swi teka nkarhi ku taxi yi ta yi ku teka yi ku yisa edorobeni so lexi ni nga xi vulaka i ku vanhu va fanele va banga va tirhisa ti-phone. Hi ku mali yo ya va ya withdraw ku hava na ti na michini leyo humesa mali etikweni ra hala ka hina so swi kahle ku vanhu va ti bangela mali a tifonini va tirhisa makhadi lomu loko va ya ku xaveni lomu tixopeni.

Ku pfumaleka ku tshembana wu nga khumba ntlawa wa ku veka mali hi ndlela leyo van'wani va ta gcina va hleketa ku yiva mali liyani leyi van'wani va ta tela na miehleketo yo ka va nga ha lavi ku humesa mali leyi va faneleke va yi veka n'hweti na n'hweti. Na mali ya kona swa endla leswi a va langutele ku ri va yi tirhisa swona swi nga ha kotiki hi ku pfumaleka ka ntwanano.

I ku va u ta kota ku tiva leswaku u na mali yo fika kwihi ku sale mali leyo fika kwihi ebangi before u ya ebangi maybe u lava ku yi tirhisa mali liya u ya teka mali liya u ta kota ku yi tirhisa so u fanele u swi tiva ku u na mali muni u ta kota ku ku budget-a swilo swa wena u pulana ku u fanele u endla yini na yini hi mali ya leyi nga sala.

Lexi ni faneleke ku endla xona i ku tirhisa mali ya mina ya vuvekisi bya peceni eka swilo leswi nga ta ni vuyerisa eka vumundzuku ku fana na no ya ni ya xava tiyindlu ni rhentisa vanhu kumbe ni endla bindzu leri nga ta ni nghenisela mali ndzi xavisa swin'wana.

Xo sungula lexi ndzi nga ta xi endla i ku byela vanhu lava ndzi nga ta va ni kha ndzi saver na vona mali leswaku mali leyi ni lava ku yi tirhisa yini no ni lava ku yi fikelela eka eka ntsengo wo karhi and then na leswi hi faneleke hi swi langutela hina as hinkwenu hina hi saver-ku mali kwalaya.

Xo sungula lexi lavekaka ku laveka pasi or copy ya license or license yona hi yoxe ivi ku laveka na na tax number ku tlhela ku laveka na na ndhawu address ya u tshamaka kona na vito ra khampani leyi u tirhelaka yona na xilipi xa muholo wa wena ivi va hetelela hi ku cheka leswaku wa qualify ku kuma wa ringanela ku kuma credit card yona yaleyo.

Lexi ni nga xi seketelaka xo sungula i ku i ti i vurimi ka purasi ka muganga vurimi loko ho endla vurimi hi ta kota ku tlhela yi ti vuyisela hi loko vanhu va le matikweni va ta va ta xava kwalaya mapurasini.

A swi antswi i fanele a teka mali leyi a yi yisa ebangi hikuva ekaya ra yena mali yi va yi nga hlayisekanga ku fika kwalano. Munhu vanhu va nga nghena va tshova endlwini va yi teka mali liya kasi ebangi loko mali yi tshame kona yi hlayisekile ngopfu.

Swi endla leswaku mali leyi u yi vekaka yi hatla yi tala leyi nga ta ku pfuna swinene eka vumundzuku eka rifuwo ra wena ra nkarhi wo leha yi ta ku pfuna.

Khale a va boheka ku ya ebangi va ya kumbe va ya eka michini lowuya wa wo humesa mali a wu swi kota ku va kambela mali ya vona.

Loko vanhu va vo tala va karhi va endla swilo swin'we leswi va nga na va nga na swikongomelo swo vuyeriwa hi swilo leswi va nga ku swi endleni swi swi hetelela swi endla leswaku vanhu valava va tshembana swinene ngopfu.

hi ku ya hi mina ni vona swi ri kahle hikuva swa olovisa a swi bohi u ze u ya u ya withdraw-a mali ku kota ku xava airtime u xava straight hi foni ya wena hikuva swa ndla loko u ya u ya loko u withdraw mali ka from ATM-e swi na ti-charges so ku xava airtime straight ti-charges ta kona ti le hansi.

Account ya bangi yi endla leswaku mali ya munhu yi tshama yi hlayisekile ku tlula loko munhu a tshame na yona mali kumbe a yi veka hansi ka matarasi a hansi ka matarasi kumbe u tshame na yona ndlwini yi nga na no tshwa nkarhi wihi na wihi kasi loko mali yi tshame ebangi yi hlayisekile swinene.

Ntikelelo wa kona ku nga va ku ri ku vona data yo hambanahambana ndzi gina ndzi nga ha swi tivi leswaku hi yihi leyi ndzi faneleku ni xava yona.

Swivangelo nkulu i ku va vanhu va endlela leswaku mali yaleyo yi tala yi yi tswala loko yi tshamini kwalaya ka kwama walowo mali leyi leyi nga ta va pfuna eka nkarhi wo leha swinene.

ndzi twa ndzi fila ndzi titwa ndzi nga titwi kahle a ndzi titwi kahle hikuva loko ndzi teka mali ya mina ebangi ndzi ndzi ehleketa leswaku mali ya mina ndzi fanele ndzi yi kuma hinkwayo yi helelili sweswi nga nghenisa xiswona yi nga kokiwi.

Mali ndzi nga hatla ndzi yi hakela hi hi ndlela leyi loko ndzo endla leswaku loko ku nghena mali ya muholo eka bangi ya mina na vona lava ndzi nga lomba ka vona mali va vheta va koka mali ya vona leyi ndzi va kolotaku leyi hi nga twanana ku hakela yona n'hweti na n'hweti.

ina, ndzi vona swi ri kahle hikuva loko u mali leyi humaku eka foni ya wena na leyi nghenaku wa swi kota ku yi tracker na loko vo tshuka le xikolweni va ku e, a va yi kumangi mali ya vona ya xikolo fees xa n'hweti leyi u nga swi kota ku va kombeta laya hi ku ya u ya humesa bank statement u famba na xona u fika u xi va kombeta ku hi leyiwa mali ni mi sendelini.

Khensani ku hakela mali hi nkarhi swi endla leswaku credit score ya wena yi tshama yi ri kahle kambe loko wo hlwela swi ta endla leswaku u tikomba u ri munhu wo ka a nga hakeli kahle swikweleti swa ye swa wena u nga tikuma u thyakisiwe vito u nga ku pfumeleliwi no lomba swilo hambi ku ri benge ka ha ri ha na benge leyi nga ta ku lomba mali loko u ka u nga hakeli swikweleti swa wena.

U endla xikombelo xa mali ya mina n'wini ndzi fanele ndzi ya ebangi ndzi ri khome papila ra muholo, pay slip ivi loko ndzi ri le bangi na na na na ID ya mina loko ndzi ri le bangi le ndzi ta fika ndzi byela munhu loyi a nga ta va a kha a ni pfuna ku ndzi lava mali ya so na so.

xo sungula a ndzi ta kombela ku vutisa ku ri ni na check account so ni kombela ku twisisa ku yi tirha njhani xa vumbirhi ni kombela ku tiva leswaku ni nga swi kota ku endla ku kuma overdraft na nakona loko ndzi yi kumile ndzi fanele ndzi loko ku ri a ni fikeleli ku yi kuma ni fanele ni endlisa ku yini ku ni ta kota ku yi kuma.

leswi swi endlise leswaku mihakelo ya le mathekisini yi chika hikuva vanhu a va ha talanga lava va nga ta ya emadorobeni hi siku ra muholo hikuva mali ya vona yi nghena eka tiakhawunti ta vona straight so a swi bohi ku va ya siku rero va ya va ya yi teka mali ya vona va nga ya siku rin'wana na rin'wana va ya va ya teka mali ya vona.

Hi mavonelo ya me ni vona swi nga ri kahle ku teka movha leyi nga tirhisiwa hi xikoloto hikuva loko u ya u ya i ya i ya heta ku hakela movha yeleyo yi nga risiwa xikoloto mali leyi u nga ta va u yi hakelini yi ya ringana na leyo a wu fane u yi tirhisini ku xava movha wa nyuwani.

Ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku a swi tiva leswaku ku khoma mali masiku hinkwayo wo a swi hlayisekanga leswi nga hlayiseka i ku mali ya wena yi tshama ebangi ku hava munhu loyi a nga ta ku yivela mali loko yi tshame ebangi hambi vo fika va tshova bangi mali ya wena ya ha hlayisekini loko u tshame na mali ya wena u nga ri na bangi un'wana na un'wana a nga fika a ku yivela mali ya wena u sala wa ha ri ha nchumu u va u luzini hi ndlela yaleyo bangi yi kahle ngopfu na loko mali yi tshame le bangi loko u yi saver ya tala mali liya.